Kumele imicimbi efana naloluhlobo lujwayele ukwenziwa, nabantu abadala benzelwe nabo ukuze izingane zizithanda izinto zesintu, nazizithande futhi ukugqoka lezi zinto zesintu kanye nemicimbi eyenziwayo ziyithakasele, futhi zikujwayele ukuhamba izinhlelo lapho ezisuke zikhuliswa khona.

Singameme abantu asebemkantshubomvu futhi asebeke badlula ezimeni ezifana nalezi ukuze kube yibo abakhuluma nabo laba bantu abasuke bakhahlabesekile, izintandane nabo labo abadala. Ngoba kuye kube nzima kakhulu ukuthatha umuntu ongakaze adlule esimeni esithile, umthathe ukube azoluleka abantu abadlule kuleso simo. Kuye kube kuhle uthathe umuntu oyaziyo injengoba injalo ubuhlungu balesisimo osuke umcelele sona ukuba azokhuluma ngaso.

Ngangizizwe ngihlukumezekile, ngokuba kwakukhona impahla yami eyayintshontshiwe kodwa ifilosofi ye-ubuntu yangisiza ekutheni ngikwazi ukuxola, futhi ngikwazi ukuthi esikhathini esizayo kuyomele ngihlezi ngiqinisekisile ukuba impahla kumele ngiyiphathe kanjani, futhi akufanele ngihlezi ngiba nozwela ngayo, ngibolekise ngayo noma ngenzani. Ngafunda ukuphatha impahla ukuze ingabi nenkinga esikhathini esizayo.

Uma sihlangene sisebenzisana singabantu emphakathini, siyakwazi ukuphuma nesisombululo senkinga esisuke sibhekene nayo. Nakuba-ke ungeke uthole noma ubani, ngoba indlela abantu abacabanga ngayo nababona ngayo eyifani. Kubalulekile ukuthi uthole umuntu ocabanga njengawe, futhi ozoweseka umqondo oyobe uza nawo, aphinde akunikeze izinto azicabangayo ngalo mqondo osufike nawo ukuze kuqhubekeke kusebenzeke kuye phambili.

Umuntu osuke eza namakhono amasha emphakathini ubalulekile kakhulu, ngokuba ngoba usuke ezocobelela ngolwazi analo kwabanye asuke belingana naye. Kubalulekile ukuba umuntu asekelwe ngayo yonke indlela uma kumele kukhishwe abantu abazogada ekuthenini abekho abantu abaphazamisa le phrojekthi yentombazana, abakhishwe, nabazali balekelele ngokukhipha izingane zabo ukuze zizokwazi ukuthi zifunde ngawo lamakhono asuke eza nayo lentombazane.

Kubalulekile ukuzazi imvelaphi yakho. Lokhu kudla kwendabuko kuyakwazi ukuthi kuhlanganise umndeni, kuxoxwe ngakho loku kudla uma kusuke kudliwa. Ngoba lokhu kudla kunomlando okuhle kabi, nabazali bakhula bekudla, kanti nabo bayothi mhla sebengabazali ngelinye ilanga, bayokwazi ukuthi baxoxele izingane zabo ngakho loku kudla abakudlayo.